Re apara diaparo tsa mefuta-futa tse ntsi gobane diaparo di change-a ka dijara go sa tshwane. Go na le diroko ko tse nnyane, go na le diroko ko tse kgolo. Gobane ke bolela gore diaparo ga di tshwane, di change-a jaaka di ya gona. bo tletse mefuta-futa e e sa lekaneng.

Che batho ga ba apare go tshwana ba bangwe ba apara formal-e, ba bangwe ba apara casual-e okare ba ya di-party-eng, ba bangwe okare ba ya mmerekong. So batho ga ba apare ka go tshwana maar bona ba tla apara tse ba siame gore ba se apare ge ba ya di-conference-eng.

Moaparo wa basadi o leng montle ke mosadi apere roko e telele ka di-heel tsa gage, dieta tsa gage kima le jase e black-e, a apere le tukwana ke ge a le pila. Ke ge a bonagala gore ke mosadi o mo botse, wa ntlo, wa lelapa, wa go sebetsa.

Ge ke bolela jaana di-culture a di tshwane basadi ba maZulu le maXhosa ba apara diaparo tsa go bontsha matswele le dinama gobane e ra gore bana ba o e sale , ga a sa nka ba bona thobalano. Ba gompieno ga ba sa na le taba le dilo tsa kgale gobane ke dinako tsa di-technology. So technology e tlile mo na ya change-a ka mokgwa o batho ba aparago. Batho ba apara o kare le bona dinama tsa bona di bonagale thata mo basading diaparo di fetogile ga ngata.

fashion e diaparo gae tshwane ke micro bong gona rebolela gore setso se sengwe se se ha setswana fa go na le setso sa mapedi mapedi ke ba he ba apara bofuthu le maxhosa a mangwe mandebele ba apara diaparo tse di sa bo ntsheng matswele le dinama go tle molatswana le mazulu le maxhosa ba tla ba apara diaparo tse di bontshang dinama so di fashion e tseo di ha ka gore o tla lelapeng le feng o tla setsong se se feng di bereka jalo le jalo

Mosadi o a nyetsweng tshwanetse apare roko e telele ya go feta maoto a gagwe. A apare ditlhako, apare le khinbana mo magetleng. A apare le tuku go bontsha gore ke mosadi o nyetsweng, ke mosadi wa lapa. Ge e se mosadi wa lapa, ke o aparang marokgwe, ga le ka ntlong a apara dilo tse nnyane, tse di sa mo tshwanang. Mosadi wa lapa tshwanetse a bontsha tlhompo go monna wa gagwe.

Diaparo tsa seTswana ba 'ira ka kobonyana o kare e brown-o, o kareng ke namanyana gobane e bontsha tlhompo gore ke baTswana. Ba bontsha gore le bona ba rata dilo tse ba dirang. SeTswana se bontsha gore ke moTswana ke tswa boTswaneng and-e ke tlhompha setso saka.

Ga ke bua jaana, setso le diaparo tsa basadi ga di tshwane. Ge o nale tiro, mmereko gare ga lapa a setso, basadi tlamehile ba apare setso sa bona. ke seZulu, seTswana, ke seNdebele ga di tshwane maar fa a le straat-eng a ka apara tse dingwe le tse dingwe.

Di-fashion e tsa gompieno di change-a a batho gore di apare mefuta-futa. Di 'ira le batho gore ba sa tlhompha setso sa bona gobane fashion-e ya kajeno motho o kgona o tsamaya a sa apara diaparo tse ntle, a apere diaparo tsa go bontsha matswele le dinama, apere diaparo tse botse so fashion-e ya kajeno ga e tshwane.

Setso se se farogang basadi ka gona go aparang gona ke seZulu, seXhosa gobane batho bao bo nnete ba bona ba se tsela ka ntho e kgolo-kgolo go bona. Setso se se jalo se dira gore se tlise tlhompo lapeng, se tlise tlhompo 'tšhabeng gore le bona ba kgone go iponagatsa, gore le bone ba phele bophelo bo sharp. So ga seZulu, seXhosa se pagama gore mosadi o apara yang, fa mosadi a sa apare sentle e bona o kare mosadi wa gona ga amogele setso sa gagwe.